Le ka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya se ileketeroniki, go ka nna motshameko ka gonne o kgona go itsenya tlhoko wa dirisa bokgoni jwa gago go fenya ba bangwe. Mme o bona maitseo a tlhodisano jaaka mo dipapading tsa maoto tota. O ruta boitshwaro jwa setlhopha fa o tshameka le ba bangwe le go rarabolola mathata ka bonako. Ka nako e e tshwanang ke tsela ya go itlosa bodutu, ka gonne o ka tshameka nako e nngwe le nngwe fa o na le inthanete. O ka buisana le ditsala mo lefatsheng lotlhe mme o a iphisana ka maikutlo a monate fa o fenya kgotsa o fetsa maemo a papadi ka jalo metshameko eno e kopana boitlosobodutu le maitshameko.

Akanya gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokotsa go tshameka ka dinamane ga metshameko. Selo sa ntlha ke gore bana le bašwa ba tshwanetse fela mogala go tshameka, mme seo se ba dira gore ba se ke ba tlhoka go kopana le ditsala tsa bone mo lefelong le rileng. Go fapana le pele kwa goneng go tshamekiwa ka namane, ka bolo kgotsa dikolo, jaanong bontsi bo bo kgetha go tshameka mo internet. Ntlha ya bobedi ke gore metshameko ya mogala e na le go itumedisa ka bonako. Le fa go ntse jalo ga go bolele gore metshameko ya ka namane e fedile gotlhelele.

Ke rata metshameko e e nang le kgaisano e tseneletseng, go na le metshameko e mmalwa e o ka e lekang. Jaaka PG mobile, Free Fire, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, Bang Bang, Clash Royal le Foot Ball PS Mobile. Fa o rata ball o ya maoto o ka tshameka kgaisano ya moremi maru le batho ba bangwe mo lefatsheng lotlhe. Motshameko o mongwe le o mongwe o tshwanetse internet e tlisitseng le data e e lekaneng, mme o ka iketla o bapisa le ditsala kgotsa batho ba o sa ba itseng mo lefatsheng lotlhe.

Tsa se eleketeroniki, tsa metshameko di fetotse thata tsela e metshameko ya gompieno e tshamekiwang ka gone pele, metshameko e ne tshamekiwa ka namane fela. Jaaka balo, dikolo kgotsa dikgadi jaanong ka didiriswa tsa se eleketeroniki o ka tshameka o le nosi kgotsa le batho ba le kgole o sa kopane le bona ka mmele. Ditsela tse dintsi tsa kgogano di dirilwe bonolo di Smartphones di Console dilo di le ntši ntši ntši ka bontsi ba tsona ka jalo di diriswa tseno di dirile gore metshameko ya gompieno e nne ya lefatshe lotlhe ya go ikaga ka ga thekenoloji, mme e tseneletse ka maikutlo le tlhagiso go feta metlha ya pele.

Ke rata thata metshameko ya se ileketoroniki le ya mogala, ka gonne e nkgatelela ebile e nkgopotsa gore iketla fa ke sena tiro. Se sengwe se se nthabisa jang ke gore metshameko e e ntsha kgopolo, mme ithuta gore ke akanye ka bonolo le go dira ditshweetso ka pele. Gape ke rata gore ke kgona go tshameka le ditsala tsa me le fa re le kgakala, ka gonne e dira gore re nne mmogo mo mokgwa o o monate. Se sengwe se se nthabisa eng ke gore gantsi metshameko e e tsaya nako e telele, mme e dira gore motho a lebale tse dintsi tsa botshelo.

Tshameka metshameko ya mo inthanete, motho o tshwanetse a nne le celulara kgotsa computer a e kgonang. Gape a nne le inthanete e e nonofileng kgotsa data. Gape go botlhokwa gore o nne le akhanoto ya go tsenya leina le go kgona go tshameka le ba bangwe. Metshameko e tumile thata mo inthaneteng e ka reetsa black free fibre le fiverr, bašwa ba le bantsi ba rata metshameko eno ka gonne e ba letlelela go tshameka le batho ba bangwe mo dinageng tse dintsi tse farologaneng.